Go na le magae a bagodi tlhokomelo ga kwa gae le dikokelo kgotsa dipetlele tsa maikaelelo a tsone a leng go thusa bagodi go itlhokomela, e ka tswa e letsa loago kgotsa tsa go alafa malwetsi a ba sa kgoneng go e alafa ko gae yaaka dialysis.

Go ikaegile ka gore motsofe o tlhoka eng le gore o rata eng, ka kakaretso go botoka go nna kwa legaeng la batsofe ka gonne ba gaufi le di diriswa le tlhokomelo ya twenty four seven ka sekae ba lelapa ga ba kgone go thusa motho o nang le bolwetse jwa diphilo, motho o tlhoka metšhini go tlhatswa diphilo le fa go ntse yalo fa motho yo o godileng a rata go tlhokomelwa ke batho ba lelapa, mme a isiwa ko legaeng le lengwe la batsofe a ka nna a šwa ka ntlha ya letlho kgotsa pelo e bokete.

Ka setso kokomane e ntšhwa kgotsa lelapa le solofetsweng go tlhokomela batsofe, mme tota ga ba tshwanela go tlamela ka tlhokomelo mo maemong a mangwe ya ka go fodisa malwetsi, le ka setso ba leka go itlhokomela ka ditlhare tsa Setswana di ka se bereke ka bonako.

Ka go tlhotlheletsa gore a batho ba ba godileng ba a tlotliwa yaka batho ba ba nang le sebe se se botlhale, kgotsa ba kgapelwa thoko ka ntlha ya gore dingwaga tsa bone diile.

Ka tshegetso e botlhokwa ya maikutlo thuso e mosola e ya ka tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi, le go laola melemo go thusa batsofe go ikutlwa yaka batho, le ga dingwaga di tsamaile.

Go na le tlhokomelo ya kwa gae dipalangwa le tshegetso ya tlhaloganyo le loago, le thuso ya dijo disentara tsa bagolwane tsa baagi, thuso e amanang le botsogo le tlhokomelo ya botho.

Tota go bua nnete ga ke itse legae la bagodi le la bana, mme mo tikologong ya rona go na le di center-a tse di sa direng dipoelo, tse di thusang bana ba bangwe le mathata a loago yaka bonno, kgotsa botshabelo go sotlwa le tse dingwe.

Ditsamaiso tsa tlhokomelo ya botsofe tse di tshegediwa ka madi a puso lefatshe ka bophara, di lebane le dikgwetlho tse dintsi tse di raraneng go akaretsa le go tlhoka madi a a lekaneng, di ka tokafadiwa ka dipatliso ka ditšhelete tse dingwe go oketsa dituelo le maemo a katiso jalo le jalo.

Di tokafatsa thata boleng jwa botshelo ka kakaretso jwa batho ba le ba bantsi, ba godileng ka go tlamela ka tshireletso e botlhokwa ya madi, e ka lebisang kwa botsogong jo bo botoka tshireletso ya dijo le go nna le seabe go go oketsegileng mo setshabeng.

Go dira kopo ya pension-e ya botsofe ya SASSA e leng pension-e ya batsofe ya puso mo Aforika Borwa, o tshwanetse wa bo o le dingwaga di le sixty, mme o le moagi wa Aforika Borwa, moagi ya leruri kgotsa motshabi o nang mo nageng o ka dira kopo ka namana kwa ofising e gaufi ya SASSA, ka go tlatsa foromo ya kopo le go tlamela ka ID e amogelesegang bosupi jwa pono le bosupi jwa dithoto, o ka dira kopo gape mo internet-e.

E thusa lelapa ka madi ka go fokotsa kgatelelo ya madi go tlhokomela batsofe, pension-e ya batsofe e ka ba thusa ka dingwe tsa ditlhoko tsa bone.

E simolola ka dingwaga di le sixty ka gore ke fa o tsewa o le motsofe mo Aforika Borwa, gape ke dingwaga tse o tlamelegang go tswa mo tirong.

Puso e ka tlamela ka dipalangwa tse di duelelwang go isa batsofe kwa sepetlele kgotsa ya tlama di shattle, tse di tsamayang tse di tla tlamelang ka kalafi kwa matlong a bone.

Puso e ka batla matlole go tlama ditirelo tsa dipalangwa tse di tsamayang tse di tla alafang batsofe ko magaeng a bone, gape ba ka dira kopo ya tšhelete kgotsa matlole a go aga dipetlele gaufi le dikokelo tse di mabapi le bone.

Go nale ditleliniki le dipetlele tse di farologaneng tse di kgakala ka bo five to ten kilometers go tswa monna, ditirelo tsa tshoganyetso di thusa ka go leletsa ambulance-e, batimamolelo, kgotsa mapodisa, gape batla go kaela gore o tswelele yang go fitlha thuso e goroga.

Go rotloetsa tekatekano ya boitekanelo go thibela go runya ga malwetsi le go fokotsa ditshenyegelo ka kakaretso tsa tlhokomelo ya boitekanelo, gantsi baagi bano ba lebana le di kgoreletsi tse dintsi tsa go fitlhelela tlhokomelo ya boitekanelo.

Di clinic di fana ka kalafo bakeng se mefuta e fapaneng ya maemo a botlhokwa, go kenyeletswa le serame di UTI dintho tse nnyane, kgatelelo ko godimo ya madi le asthma, ditirelo gape di akaretsa tlhokomelo ya thibelo go enta le go tlhatlhobela mathata a ya ka cholesterol-e e ko godimo kgotsa kankere yalo le yalo.

Di dinnye ka gore ga gona batho ba bantsi ba ba nang le thuto kgotsa bokgoni ba go alafa batho, gape ga gona tšhelete ya go aga ditleliniki nako e nngwe puso e ja tšhelete ya go aga ditleliniki, nako engwe puso e ja chelete ya go aga ditleliniki, fa baagi ba lwala ga ba kgone go ka alafiwa ka nako, go a diega, go nne le mathata a go oketsegileng a botsogo le go nna le mathata a mogolo a madi.

Balwetsi ba ka nna ba lebana le ditlamorago tse di masisi tsa botsogo, go akaretsa le go nna maswe le go feta ga bolwetsi, go kgaosediwa ga kalafi, balwetsi ba tshwanetse go ikaloganya le ngaka ya bone kgotsa rra chemise yo a ka ba tlisisang melemo e mengwe a thole dikhemisi tse dingwe.